I-loadshedding yafika ndikunxibelelwano ngemfonomfono noosomashishini yaphazamisa i-connection, andakwazi ukunxibelelana nabo. Loo nto yandenza ndizive ndingenamadla. Kwakufuneka ndiyoxolisa ndibachazele kwakutheni kwaqhawuka unxibelelwano phakathi kwam nabo. Nangona ndabacacisela ukuba sinomcelimngeni ofana nokumka kombane. Akululanga xa ukwiincoko ezibalulekileyo nabantu ababalulekileyo uphelelwe ngumbane.

Ewe, ii-smartphones sinayo indawo yokuphazamisa xa uhleli nabahlobo bakho okanye usemsebenzini okanye okwiindibano ezibalulekileyo, kuba zininzi izinto ozenzayo kwi-smartphone ezifana neminxeba, ii-social media, ii-emails. So kubalulekile ukuba ngaba xa usenza izinto ezibalulekileyo ihlala uyicimile okanye iku-silent.

Ewe, akhona amaxesha apho udinga ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla. Yiloo nto kukho iindawo ezifana public library apho ukwaziyo ukufikeleleka kwiWi-Fi yasimahla. Nangona inamaxesha asikelelweyo uyakwazi ukusebenza ngexesha eli zivula ngalo wenze ezo zinto kufanele uba uyazenza. Apho kuphele khona ixesha lokuyisebenzisa uzokwenza ezinye iinzame zokunxibelelwana okanye ufune idatha.

Maninzi amajelo onowasebenzisa ukufikelela kubantu boshishino. Ungasebenzisa uFacebook, ungasebenzisa iiWhatsApp, ungasebenzisa uInstagram ukuze uzokwazi ukunxibelelana nabathengi bakho kwi-social media. Ungasebenzisa nocingo kodwa eyona ibalulekileyo yi-social media kuba uninzi lwabantu luyafikeleleka kuyo zikhona kunye nee-emails.

I-SMS isebenzisa imali eninzi, isebenzisa i-airtime ukuzoyithumela kuxhomekeke kwi-service provider yakho. Amaxabiso wayo ayahluka. Ezinye ziqala ku-fifty cents ukuya ku-one rand fifty cents. Yena uWhatsApp ungcono ukuba usebenzisa i-data kwaye i-SMS xa uyisebenzisa ngolo hlobo uyakwazi ukuyisebenzisa nge-one cent i-SMS. So eyona ifanelekileyo yiWhatsApp.

Ndingamkhuthaza ngokumxelela ukuba ngomso izawuba ilityelwe eyakhe ifoto kuzawube kuthethwa ngenye i-topiki. Ndingamkhuthaza ndimxelele anganxunguphali izinto ze-social media azihlali ixesha elide. Izawuhamba namhlanje ngomso ilityelwe kwaye ndingamazisa ngokusemthethweni uyakwazi nokuvula ityala kwabo bahambise ifoto yakhe ngaphandle kwemvume yakhe.

Ndingabazisa ukuba i-social media ayilunganga kuba kukho abantu abaninzi abenza izinto ezingalunganga ezingafanelekanga ku-social media. Ndingahlala ndibazisa ukuba ngaba bahlala bephephile kwaye bangaxhumelani nawo wonke umntu abangamaziyo, bangathethi nawo wonke umntu abangamaziyo, bahlale beqaphele bejongile izinto ukuze bangabi ngamaxhoba.